loko munhu a dyile na mara a senda eka munhu un'wanyana wa swi kota ku vuyisela mali endzhaku na number two hi swihi swilaveko leswi swi lavekaka leswaku ndzi ta kota ku senda mali number three swi hlayisekile na ku senda mali hi ndlela leyi.

U hlayisa mali ya ku khandziya hikuva van'wana va tshama kule na tibangi loko va fanele ku ya etibangi va fanele va khandziya tithekisi swa olovisa ku rhumela munhu mali hikuva wa fika etibangi u kuma ku ri na layeni yo leha kumbe tibangi u tikuma ti nga ri ku tirheni kasi swa tiselulafoni a ku na ku a swi le ku tirheni u kota ku rhumela mali hi xihatla.

Hileswaku mali ya wena yi va yi hlayisekile swinene nakona a wu nge tikumi u dye mali ya wena hinkwayo u ta yi dya kahle hi switsongoswitsongo.

I ku famba na swilaveko swa wena hinkwaswo leswi swi lavekaka ebangi swo fana na phepha leri kombisaka leswaku u hola mali muni entirhweni affidavit.

Swa pfuna hikokwalaho munhu a nga yi a ya fola tilayini to leha ku na lava va yivaka mali a swi olovi ku ri va nga ku yivela mali loko u ri karhi u tirhisa selulafoni ku endla swa tibangi.

Yi na mbuyelo wa kahle swinene hikuva munhu wa swi kota ku ti hanyisa hi mali leyi a yi kumaka loko a karhi a ha langutana na ntirho .

Loko u seta pin eka app ya wena u nga seti pin leyi vanhu lava nga kusuhi na wena va nga ta yi hleketelela xikombiso malembe ya wena ya ku velekiwa u nga seta xikandza xa wena ku pfula app ya wena leswaku ku nga pfuli mani na mani.

U fanele u kambisisa leswaku mali leyi u yi holaka u ta swi kota ku hakela mali ya vanhu leyi u yi lombeke naswona ku lomba mali ebangi leswi u lombisaka swona swi le nawini na.

Kambisisa leswaku laha u vekisaka kona i khampani leyi tirhaka swinene nakona yi le nawini.

Va swi kota ku hanyisana na vanhu nakona va languta leswaku u hola mali muni va kota ku vona leswaku u nga hakerisa ku yini mali ya wena hi switsongoswitsongo.

Xa pimela nkarhi wo pfuna leswaku xi ku pfuna ku fika kwihi.

Hi leswaku munhu wa hlangana na xiyimo lexi lavaka mali a nga ri na mali hi nkarhi wolowo mali leyi a nga na yona ku ri leyi a nga yi vekisa.

Yi na vunghozi bya leswaku va ku tekela pasi a wu nge koti ku tirhisa nchumu eka swilo swa wena hikuva u va u nga ri na pasi nakona loko u tsandzeka ku hakela a va na nkarhi wa ku vulavurisana na wena va nga ku tekela na .

Ndzi nge titwi kahle swinene ndzi khunguvanyisa swinene hikuva mali ya mina yi va yi fambile.

Malembe ya vatsarisiwa leswaku munhu loyi u nga n'wi tsarisa u na malembe mangani.

Ku va ku ri ku xava movha kumbe ku aka yindlu ekaya hikuva swilo sweswo swi lava mali yo tala munhu u va a nga yi khomanga hi nkarhi wolowo.

I ku veka e mali eka bank hikuva yi va yi hlayisekile swinene loko swigevenga swo nghena a swi nge koti ku teka mali kumbe loko ko tshwa yindlu mali ya wena yi ta va ya ha hlayisekile ku nga tshwa khadi kambe mali ya wena u ta yi kuma.

Vadyuhari a va swi koti ku yima nkarhi wo leha nkarhi wun'wana wa kuma etibangi ku tele va tsandzeka ku yima nakona nkarhi wun'wani a va na mali ya ku khandziya thekisi leswaku va ta ya ebangi hikuva tibangi ti kumeka .

Ina, hikuva ndzi va ndzi nga ri na mali hi nkarhi wolowo swi ta n'wi tlhelerisa ndzhaku loko a ha yimele mina ndzi kuma mali.

Swi ta va pfuna hikuva va kota no sala na mali yo kota ku tihanyisa endzhaku ka loko va hakerile ku ya hi ku va hola mali muni kumbe va kuma mali muni hi .

Leswaku na loko ko tshuka ku humelerile swo biha u ta swi tiva ku ri a wu nge koti ku ya u ya hlamuseta hikuva nkarhi wa wena wo rindza wu va wu nga se fikelela.

U kota ku tiva no vona leswaku u na mali muni ekhadini naswona a ku na loyi a nga ku yivela ntsengo wa wena na.

Hi leswaku vanhu a va hlayisi mali ya vona va nga dyi mali vusopfa mali yi dyiwa kahle.

A tshami na yona ebangi hikuva ebangi yi va yi hlayisekile swinene.

U nga ya u ya teka phepha ra le bangi leri ri kombisaka leswaku ku nghene mali muni ku huma mali muni nakona ku famba yini hi akhawunti ya wena.

Wu katsa ku teka mufi wu n'wi yisa emoxara no lulamisela timhaka ta le .

Pay slip, pasi ra wena, affidavit.

Yi olovise leswaku loko u nga khomanga mali hi mavoko wa swi kota ku ti xavela airtime ya wena.

Hi leswaku loko u nga ri na mali wa swi kota ku fikelela swo karhi leswi a wu lava ku swi endla hi mali.

Ina hikuva tiyindlu i xilo lexi xi laviwaka hi mani na mani munhu a nge hanyi a nga ri na yindlu.

Hi leswaku a va nge vi na mbuyelo lowukulu hikokwalaho mali yi ta va yi kha yi ya eka mintswalo ende ntswalo i wu kulukumba .

Swi nga vuyerisa hi ndlela ya leswaku loko ndzi lava mali enkarhini wolowo ndzi yi kuma hi nkarhi wolowo ematshan'wini yo yimisiwa nkarhinyana leswaku ndzi ta kota ku yi kuma nkarhinyana ku nga va masiku mambirhi kumbe manharhu.

I ku ya ebangi hi ya tiyisisa leswaku loko munhu a lava ku draw-a mali entlaweni wa hina a nga teki mali a ri yexe ku fanele ku va na vanhu vanharhu kumbe va mune leswaku mali yi kota ku huma ebangi.

I ku nghena eka app-u ya mina ya le bangi ndzi ya laha va kombisaka kona leswaku ndzi fanele ndzi nghena kona loko ndzi rivele nambara ya mina ya xikhomi.

Ndzindzakhombo wa vutomi wu nyika mali a wu endli ntirho wa swilahlo kasi ndzindzakhombo wa xilahlo wu va wu ri karhi wu mi pfuna exikarhi ka vhiki hikokwalaho wu tirhisana ni swa xilahlo.

I akhawunti ya nyiketela akhawunti ya nyiketelo yi hambanile na akhawunti yo hlayisa mali ya nkarhi na nkarhi hi ndlela leyi akhawunti ya nyiketelo va ku pimela masiku kumbe tin'hweti leswaku u ta kota ku kuma mali ya wena kasi akhawunti yo hlayisa mali ya nkarhi na nkarhi mali ya wena a yi pimiwi u yi kuma nkarhi wihi na .

Hi leswaku mali ya wena u ta yi kuma yi andzile leswi a wu yi vekise xiswona a wu nge he yi kumi ya ha ri xiswona xikombiso loko wo va u vekile ten rhandi swi nga endleka leswaku loko u ya yi teka u ya yi kuma yi ri fifty rhandi u yi kuma yi andzile .

U ya ebenge leyi tirhisanakau na ku sendela mali ematikweni ma le handle.

Capitec Bank hikuva loko u rhumela mali kumbe ku senderiwa mali a yi dyi ngopfu hi ndlela leyi ndzi vula leswaku yi na ti-charges ta le hansi.

Ina hikuva na makumelo ya mali ya hambana.

Ina hikuva loko wo ze i khansela khadi swi vula leswaku u nge he swi koti ku ri tirhisa naswona mali yi fanekele yi tlhelela .

Yi olovise leswaku ku nga vi na tilayini naswona munhu a nga teki nkarhi ku hakela mali hikuva nkarhi wun'wani wa kuma ku tele leswi swi endlaku leswaku u yima masiku mo ringana mambirhi wa ha ri elayinini.

Xitokofela xitokofela hi yin'wani ya tindlela to hlayisa mali hi nga tirhisana hi ndlela yo nyikana mali n'hweti na n'hweti xikombiso loko ho va hi ri ntlhanu hi nga nyikana mali n'hweti na n'hweti ku kondza hi ze hi helela ka tin'hweti teto ta ntlhanu munhu u kota no endla leswi a swi navelaka ku swi endla.

Hi swihi swilaveko leswi lavekaka leswaku munhu a kota ku pfula akhawunti leyi naswona u fanekele u ku kuma ntsengo wo tanihi kwihi hi n'hweti leswaku u kota ku pfula akhawunti leyi loko ndzi yi pfurile swi fanele va koka mali .

U humesa mali hikokwalaho a wu sunguli ku pfula khadi leri naswona sweswi swi fana na loko u ri karhi u ri xava. A wu nge koti ku humesa mali hinkwayo eka akhawunti ya wena ku papalata ku yiveriwa mali.

Hikuva u va u ri karhi u swi tiva leswaku matirhelo ya bangi yeleyo ma fambisa ku yini naswona makokelo ma mali na wona ma famba xinjhani.

I ku endla app a ta kota ku nghena eka app hi yena a cheka kumbe ku ya ebangi u ya twisisa kona.

Ku pfula akhawunti ya le bangi i swilo swa kahle swinene swa ku olovisela naswona wa swi kota ku tivekela ximilana xa wena kahle.

U anekele ku va ni papila ra le hosini na pasi ra wena ku tiyisisa leswaku u munhu wa le Afrika-Dzonga.

Leswaku na kwale tihofisini ta kwale bangi u ta swi tiva leswaku wena a wa ha ri na vona eka muxaka wolowo wa bangi.

Ku hakela leswi a va ku hlayiserile mali ya wena.

Hikokwalaho yi va yi hlayisekile swinene naswona yi vuya ni ntswalo wo karhi.

I ku ya i bangi ya muxaka wolowo u va byela leswaku wena u lava ku pfala akhawunti ya wena.

Hileswaku hambi vo hlangana na xiyimo xihi na xihi va nga teki mali ya vona leyi va nga tibyela leswaku va lava ku yi hlayisela swilo swo karhi va yi tirhisa leswi a va nga yi hlayiseli swona.

Mali leyi a wu yi teke nkarhi wihi na wihi naswona loko u karhi u pfula akhawunti leyi wa hlamusela leswaku mali ya wena u lava ku yi teka rini. Loko wo tshuka u yi lavile ku nga se fika nkarhi lowu u nga tiyisisa wona ku na masiku lama u faneleke ku yima yima ku kondza u yi ku.

Swi endla ndzi nga titwi kahle hikokwalaho mali ya mina yi kumeka yi ri karhi yi xota leswi vulaka leswaku leswi a ndzi lava ku swi endla swi nge he fikeleli hikokwalaho ku na mali leyi va nga yi koka leyi nga endla leswaku mali ya mina yi nga ha fikeleli.

U kota ku vona kahle profit ya wena leyi u yi endlaka ku nga va ku ri lembe kumbe hi n'hweti.

Ku va ku ri leswaku a ndza ha ri ku yi tirhiseni tiakhawunti ya muxaka wolowo.

A wa ha sunguli hansi hikokwalaho munhu loyi u lavaka ku n'wi chelela mali swilo swa yena swi kona kwalano. U nghena eka munhu yaloye u tsala ntsengo lowu u lavaka ku n'wi sendela .

Ina, swi kombisa mafambiselo ma kahle hikokwalaho mhaka leyi va nga yi vula va le ku yi endleni.

U ya eka capitec u ya va hlamusela leswaku wena u nge he swi koti ku tirhisa bangi ya vona naswona u lava ku tirhisa bangi ya FNB.

Hileswaku u kota ku tiendlela swilo u tshamile ekaya kumbe ku ticincela swilo swin'wana leswi u nga swi tsakeleki.

Ina, hikuva na loko vo tshika va yivile khadi ra wena ku yivile munhu loyi a tivaka pin ya wena wa swi kota ku hatlisa u nghena eka app ya wena u cinca pin hi xihatla leswaku mali ya wena yi nga teki.

Ina, hikokwalaho nkarhi wun'wani va lava na xithombe xa wena ku tiyisisa leswaku hi wena u nga eku bangeni ka mali yo karhi.

Ku tshama eka mpfuneto lowu swi kahle swinene hikokwalaho u ta kuma ku pfuneka hi xiyimo xa kahle swinene.

Ina, hikokwalaho vakulukumba va hluleka loko va ya eka swibedhlele swa ka mfumo hikokwalaho ko tala ngopfu.

Ina, a wu ri nawu wa kahle hikokwalaho loko munhu o tshuka a hundzile emisaveni hikokwalaho ka nghozi ya movha swi endla leswaku va movha va kota ku hoxa xandla na vona.